E kete ba ka simolola ko KZN ka gore malwetse otlhe ga go na dipula di tle be di senyetsa batho dintlo teng ko nageng ya KZN ka ko, ka ko bo Durban.

Motsofe mongwe le mongwe o tshwan'tse a nne le motho o e leng gore wa motlhokomela jaaka ditlogolo, kapa ditlogolo di seo, go thapiwe motho o tlo go salang le batho ba ba tsofetseng.

Ga ke itse sepe se se kalo ka kankere, mare ke itse gore go na le kankere ya matsele, go na le kankere ya madi gape, le kankere e leng gore e diragala mo bathong ba borre.

Go thusa gore ga e le gore ngwana le mmagwe ba mo bothateng ba kgone go kry-a thuso ka bonako kwa sepetlele, ba kgone gape le go entiwa ba le babedi jalo.

Gantsi batho ba ba nang le bolwetse ba sukiri wa bona gore ga ba ntse nako e telele ba sa je, ba kgona go wa fela mo gare ga batho, ba tseiwe ke sedidi.

Go thapilwe batho ba ba nang ba go ba tlhola kapa ba ba khape ko ditleliniking ga e le nako ya gore ba ye tleliniking ba go tsaya melemo ya bone.

Ga ba batla go ruta bana ka dijo tse di nang le dikotla, ba tshwanetse ba ba bolelela gore mo diskhafthining tsa bone, go tsenngwe eng, le eng, le eng, le eng, ke teng mo ba tla kgonang gore ba je dijo tse di nang le dikotla gotswa ko gae.

E nka se kgone go e araba ka gore ga ke itse sepe ka melemo ya setso, ga ke motho o e leng gore ke a di dirisa, ga nka seke ka .

E nthutile go amogela bonnye bongwe le bongwe bo e leng gore ke a bo fiwa or-e ke thusiwa ka bone, e nthutile gape le gore dijo tse di .

Batho ba e leng gore ba tletse kwa dipetleleng tsa rona, ke batho ba e le gore batswa kwa ntle, ke ga ba ka simolola go patedisiwa gore le bone ba kgone go kry-a thuso e e feletseng.

O tshwanetse go nna le nomoro e leng gore ga o e tobetsa, e nne gore ya ko bone ba ba e leng gore ba dira ka molelo, ga motho le gore leletsa nomoro e ke gore go ra gore go na le molelo o tlhagileng.

Se se golo ke bophelo, gore ba tshwan'tse ba thusane ba bone gore ba thusana jang gore ba kgone go phedisa batho, ka go kopanya melemo ya Sekgowa.

Le bone ba tshwanetse gore ba je dijo tse e leng gore ba batla barutwana ba dije, e seng e leng gore bone ba tla ka dijo tsa bone mare e be ba sa je tsa mo sekolong, tse ba di.

Di rutiwe batho gore botlhokwa ba tsone ke eng.

Ke dumela gore dilo tse sa setso, di dira mo go tsona, mme ga o sa dumele di ka seke di a dira.

Ke dumela gore ditso di a farologana, go dula le batsofe ka teng, so goya ka gore ko o dumelang mo go eng e.

O tshwanetse a batlisise gore ke dijo tse feng tse a tshwanetseng gore a dije gore a fokotsa kgotsa le go otlolola mmele, go ka thusa.

Ba tshwanetse go kene mo inthaneteng ka gore malatsi ana re na le thekenoloji, ba kgona go iponela gore se ba batlang go se itse.

Ke itse ba re go na le di-antiretroviral, di-ARV, ga e le gore ke bua sentle.

Mme ke dumela gore dilo tsa setso kapa sengwe le sengwe se a bereka, ga e le gore ga o sa dumele, se ka seke sa dira mo go wena.

Dithibelapelegi ba di fitlhelana, mme gore ga gona mosetsana o leng gore la itshola gore le dire dilo tsa batho ba bagolo tsa go robala.

Tse e leng gore ke tsa poraefete di a fitlhelelwa ka , mathata ke tse e leng gore di dirisiwa ke mongwe le mongwe, di bitsiwa tsa public-e.

Ee, ke ne ka ya ke ne ka tshwarwa ke di-pain-e ka diura, ditleliniki di tsweetswe and sengwe le sengwe se tsweetswe, so gona le gore ke kgone go thusa mo tleliniking e gaufi.

Ke nagana gore ga o na le mogare o, thibang ke yone ya condom, thibelapelegi e o ka e dirisang .

Sengwe le se re ka se dirang ke gore re tlhope mafelo ao, re seke ra senya ka setšhabeng ka teng.

Re ka tlogela go ba bitsa digole, re ba tsholetsa ka batho ba e leng gore, ke teng mo ba tla ikutlwang.

Badiri ba tshwanetse go rutiwa, ba fiwe didiriswa tse di bolokang le go tlhatswiwa botsogo, gore ba nne ba itekanetse mo tirong.

Bagolo ba rona ba ya kwa ditleliniking gantsi ka bontsi ba bone, go bona thuso moo. Mme fela go ka nna botoka fa puso e ka ba direla lefelo le e leng gore ke la bone la tlhokomelo.

Ke bona ditsela di le pedi tseo e le tsone tse di maleba, go ya ka gore maemo a ko ntlong a ntse jang. Gantsi o tla kry-a e le gore bana ba ko jarateng kapa ko ntlong, ba bereka ga gona o ka kgonang go tlhokomela bagodi, ke bona gape go le botoka gore bagodi ba tlhokomeliwe ko dintlong, tse e leng gore di diretswe gore di tlhokomele bone bagodi le go ba tshegetsa. Ga e le gore kwa lapeng ga gona ope o ka kgonang, ke bona e le tharabololo eo.

Se nna ke se itseng tota ke gore mo setšhabeng sa rona, bagodi ke batho ba e leng gore ba botlhokwa thata mo go rona. Ebile, setso se ruta gore bagodi ba tshwanetse go tlotliwa le go tlhokomelwa ke ba lelapa, ka jalo re ba tlhokomela ka lerato re sa lebelela sepe mo go bone.

Ke lemogile gore gantsi mo lefelong la rona bagodi ba tlhokomelwa kwa mogwelong a tlhokomelo ya botsadi jaaka ka Sejatlhapi ba re ke di-old age homes. Kwa mafelong ao, ba newa dijo, ba newa dipilisi le borobalo jo bo siameng. Ditirelo tse dingwe di duelwa ke puso, mo e leng gore tse dingwe tshwentse rona ya ka malapa re ituwelele tsona.

Thulaganyo ya puso gone jaanong, e thusa bagodi ka diphenšene le diphekolo, mme ga e lekane. Ke nagana gore e ka tokafadiwa ka go oketsa mafelo a tlhokomelo ya bogodi le go ba naya ditirelo tse di kgethegileng jaaka go ba etela kwa malapeng a bone, le go ba fa dijo le tlhokomelo ya 'tsatsi le letsatsi, ga e le gore go a kgonega.

Phenšene ya puso yone e thusa batsofe go phela sentle, ka go ba naya madi a go itlhokomela. Seno se ka tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bone, ka gonne ba ka reka dijo, diphekolo le tse e leng gore ba di tlhoka tse dingwe.

Tota go dira kopo ya phenšene ya botsofe, mongwe o tshwanetse gore a ye go tlatse foromo ko lefapheng la phenšene kapa ko ofising ya bone, gantsi di teng mo ditoropong tsa rona. Se o tshwanetseng ke go se dira ke go ntsha ditokomane tse di jaaka kopo, setefikeiti sa botsalo le bopaki jwa gore o setse o le mo godimo ga dingwaga tse di beilweng, jaaka dingwaga di le sixty. Fa kopo ya gago e amogetswe, ba tla go direla gore o kgone go kry-a madi a gago a phenšene and then o kgona le gore o e amogele mo karateng ya gago ya banka kapa karata yone ya kwa SASSA.